O bo hlokomela hore tsatsi le letsatsi ke tlameile ke o fe tjhelete ya data, jwale ho no ho nketsa hore ke ngongorehe hobane e se e ka jwale wena ha o nahane data ena ya hao ha o e sebedise ka tsela e nepahetseng. Ke kopa hore o se ke wa sebedisa data ya hao bakeng la ntho tse sa hlokahaleng haholoholo bakeng la ho shebella di-movie kampong ho mamela mmino, haholoholo ke reka data bakeng la mosebetsi wa hao wa sekolo, ke kopa hore o nthuse ka hore o boloke data ya hao, o se ke wa e sebedisa fela ekareng o e kga sefateng, o ya rekiswa ke tjhelete e tswe e se e phahame hape theko ya data.

Ke dumela hore di-radio, haholoholo seteishene sa radio se ka kasi se bohlokwa haholo, tlasa mabaka ke ana re kgona kampong re fumana tsebo ka kakaretso ka se etsahalang makeisheneng a rona. Jwale ka ha nakong ya jwale re se re shebile di-television haholo, ha re kgone ho fumana tse etsahalang mo re dulang teng, empa di-radio haholoholo tsa kasi, ke tsona tse re tsebisang dintho tse ngata tse etsahalang lekeisheneng. Dintshetsopele, kampong dikopano kampong, le ha ekaba eng tse etsahalang re kgona ho thola dintlha ka ba ka la kasi radio. Ke dumela hore radio ya kasi ha ya tlameha hore e kwalwe hobane ke moo re tholang tsebo e ngata mo teng.

Data e se e phahame matsatsing ana. Tsela di ngata tsa hore ke kgone ho e boloka, e se ke ya fela ka pele kampong e nke matsatsi e ntse e le teng. La pele ke bulela data ha ke sheba dintho tsa bohlokwa mo founung ya ka, kampong ha ke sheba melaetsa, kampong ha ke etsa melaetsa. Ha ke dule ke butse data ya ka nakong e kgolo kea e kwala hore e se ke ya sebetsa ha nna, ke sa sebedise founu hobane ha data o ntso e dumelletse kampo, o tlohelletse e bulehile yona ka boyona e ya sebetsa, o fumana melaetsa le ha ele hore ha o hloke hore o e fumane ka yona nako eno. Taba ya bohlokwa ke hore data ya hao e kwale ha ele hore ha o sebedise phone ya hao e bule nakong eo eleng hore o sebedisa phone ya hao ka yona. Ka tsela e jwalo, o tlo kgona ho boloka data ya hao.

Hore ho be le phethoho mminong o re o mamelang taba ya pele, melaetsa e ne ba tla ba yona ntho ya pele, ntho ya mantlha hore mmino o re o mamelang molaetsa o re o fumanang ke o feng. Mantswe a sebediswang haholo ho bina mmino ono, re hlokomele hore re kka dumela dipina tse nang le ditlhapa kampong dipina tse leng hore di re memela memoya e mebe, e leng hore qetellong re qetella re ferekane kampong, re tswile taolong.

Technology e se le seemong seo e leng hore ka sona re na le Wi-Fi, eo e leng hore ke kgokaganyo e gokahanyang disebediswa tsa internet, ntle le tshebediso ya mehala. Hape e dumella hore re fihlelle internet ha bobebe ebile e kopanya ha tsona disebediswa tsa internet ka botsona ntle le tshebediso ya mehala.

Matsatsing a kgale, re ne re na le dikoranta le magazine tseo e neng e le hore ke tsona ka tsona re fihlella ditaba ha bobebe. Matsatsing a kasheko dintho tse ngata di se di etsahala ho ya ka di-digital platforms, digital news platforms, e e leng hore e re fa bothata haholo bathong ba baholo ba seng ba hodile ba leng hore ha ba na tsebo e kalo ya internet, kampong ha bana hona bokgoni ba ho fihlella internet, kampong hona ho sebedisa disebediswa tsena tse fitlhelang internet. Ka tsela e jwalo, ba salla morao ka dintlha tse ngata kampong ka tsebo e ngata ya ditaba tse etsahalang matsatsing a kasheko, hobane ba sa kgone ho fihlella internet kampong ona mafapha ana a di-digital news platforms.

Matsatsing a kasheko hangata pele re ka fihlella thuso, e nnete re bua le di-chatbot mesebetsing e le ntho e leng hore e re eletsa hore ho be boima ho finyella di-company-ng, kampong ho finyella ho batho ba leng hore ba di-company-ng. Hobane hangata di-chatbot tsena ke dintho tse program-ilweng hore di sebetse ka mokgwa o itseng nakong e ngwe ha di fihlelle, kopo ya hao kampong seo wena o se hlokang hoo o tlamehileng hore o e lete e qete ho bua ka morao wa ho mono, o kgone ho bua le motho oo a tla kgonang hore a o thuse.

Mmuso o kentse marangrang a mahala polekeng tse kgethilweng, jwale ka mmuso o motjha bongata ba ditshebeletso tseo re neng re di fumana tsa marangrang a mahala ha di sa leyo, hobane tshebetso tse ngata di ile tsa privatize-uwa. Jwale hono ho entse hore ditshebeletso tse neng di le teng pele di se ke tsa kgona ho fitlhellwa nakong ya jwale, ho tlameha hore jwale dintho tse ngata, haholoholo tsona tseno tsa marangrang a mahala di shejwe hobane e ne le dintho tse kgonang ho ntshetsa setjhaba pele, hape di etsa hore thuso tse ngata batho ba kgone ho di fihlella. Ntho tse kang tseno di tlamehile ho kgutliswa ka hore di kgutlele tshebetsong ya mmuso hore di-company tse ngata tse ne di fanang ka thuso ya mofuta eno di kgutlisetswe hape di be ka tlasa kgolomente, mmuso.